Ukuthola umshwalense wemoto kubandakanya ukukhetha umhlinzeki, ukuqhathanisa izinketho zokukhava kanye yokufaka isicelo senqubo mgomo. Uzodinga ukuhlinzeka ngemininingwane ka-driver, ulwazi lwemoto kanye nomlando wokushayela. Amaphuzu angukhiye okufanele acatshangelwe ahlanganisa ukukhetha uhlobo olufanele lokukhava, ukusetha imali edonswayo ethengekayo kanye nokuhlola izaphulelo.

ENingizimu Afrika, umsebenzi odiliziwe angafaka isicelo sezinzuzo ku-UIF, ehlinzeka ngosizo lwezimali lwesikhashana. Lezi zinzuzo zihlanganisa izinzuzo zokungasebenzi ezinikeza ingxenye yomholo wesisebenzi isikhathi esilinganiselwe kuyilapho zifuna umsebenzi omusha. Ukufaka isicelo, umsebenzi kumele ngabe unikele ku-UIF bese ehambisa amaphepha adingekayo emnyangweni wezabasebenzi.

Nakuba kungeyona impoqo ukuba ne-akhawunti yasebhange kodwa kwenza impilo ukuthi ibe lula. Ukuba ne-akhawunti yasebhange kubalulekile ekuphatheni imali ngokuphepha nangempumelelo. Ivumela ukugcinwa okuphephile kwezimali, ukufinyelela okulula kokwenziwe nokuhlelwa okungcono kwezezimali. Nge-akhawunti yasebhange ungathola umholo, ukhokhe izikweletu, wonge imali futhi wakhe umlando wezezimali.

Uma afake isicelo se-UIF ethola ukuthi ukhokhelwe ngokweqile, kufanele abike iphutha komnyango wezabasebenzi ngokushesha. Lokhu bangakwenza ngokuvakashela ihhovisi eliseduze noma bathinte isikhungo sezingcingo se-UIF. Umfakasicelo kungase kudingeke ukuthi akhokhe inani elidlulele noma ahlele uhlelo lokubuyisela. Kubalulekile ukugcina ama-record akho konke ukuxhumana futhi ulandele imiyalelo evela ku-UIF ukuze ugweme imiphumela yezomthetho.

Kuyasiza ukufuna ukwesekwa ngokozwelo emndenini, abangani noma umeluleki ukuze ulawule usizi. Ngokwezimali, umuntu angakwazi ukuhlola izixazululo zesikhashane njengokuboleka ezihlotshweni eziseduze, ukusebenzisa imali eyongiwe noma ukuxoxisana ngezinhlelo zokukhokha nabahlinzeki benkonzo yomgcwabo. Ukuhlala uhlelekile ngokugcina umbhalo wamadokhumenti adingekayo kanye nokulandelana njalo nomhlinzeki womshwalense nakho kungasiza ukusheshisa inqubo nokunciphisa ukucindezeleka.

Lapho uhlola i-short term insurance policy, cabangela imikhawulo yokukhava, amaphrimiyamu, nezinqubo zokufuna isicelo. I-essential cover ibalulekile ezidingweni zakho nezingozi, futhi iqhathanisa ama-policy ukuze uthole ibhalansi engcono kakhulu phakathi kwezindleko nokuvikelwa. Gxila kulokhu okubalulekile kakhulu njenge-affordability or comprehensive coverage.